Mo setsong sa me sa Setswana re a basimane ba apara diaparo tse tshwanang le ditshega basetsana gore le ba apara makgabe, mme mo dingwageng tse di fetileng le diaparo tseo tsa setso tsa rona ga di a fetogang le e seng.

Nnyaa ga ke akanye gore diaparo tsa setso di ka aparwa ko meletlong e tlotlegang jaaka di conference, ka gonne batho ba ba santse ba tshwane ko di conference-ng and gape batho ga ba tshwanela gore ba itse gore mang wa lotso lefeng kgotsa wa setso ka gonne go le gantsi batho ba bangwe ba yetsa ditso tsa batho ba bangwe ka jalo ke akanya gore maleba gore batho ga ba ya di conference-ng ba seke ba apara diaparo tsa meletlo kgotsa tsa setso, mme ba apara diaparo tse di tsamaisanang le conference-ng eo.

Diaparo moaparo wa setso o ke naganang gore o montle wa basadi ke wa matweetsi moaparo o montle thata, ka gonne gantsi go le gantsi batho ba ba apara mo manyalong ne ke rata mala o a le godimo ka jalo ke lebaka le le dirang gore ke rate matweetsi ka gonne matweetsi a tshwarana le mmala wa legodimo kgotsa a rokilwe ka moroko wa mmala wa legodimo.

Nnyaa ga ke nagane gore ke tsone tse diaparo tseo ke tsone tse di rotloetsang bana ba segompieno gore ba apara diaparo tse dikhutshwane, diaparo tsa setso tsa maZulu kgotsa tsa maXhosa ke tsone tse di irang ka mokgwa o di leng ka teng, di ntshang matsele le nama ka jalo ga di rotlwetse batho ba bape gore ba kgotsa bana ba segompieno gore ba apara diaparo tse dikhutshwane, e fela bone ba dire ka gonne ke eng ke setso sa bone.

Fashion-e, diaparo, dibagwa, le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha gore motho ke wa setso sa sefeng ka gonne go le gantsi ga se ditso tsotlhe tse di aparang dibaga kgotsa dilo tse dingwe, so jaanong batho ba ditso tse dingwe ba apara dibaga e fela baTswana ga apara dibaga so ka jalo o ka bona gore go ra ya gore setso se sefeng ke se sefeng.

Fa mosadi a fetsa go nyalo o tshwanetse go apara diaparo tse di telele e leng mesese, e fela ga a tshwanela go apara marukgwe ka gonne marukgwe a aparwa fela ke bo rre fela mo lelapeng, masadi ga a nyetswe o tshwanetse go apara mesese e metelele, ka gonne o tshwanetse gore fa a tsoga moso le moso ebe a fiela le lebala gape a dira le ditiro tse dingwe mo lelapeng.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka matlalo a diphologolo matlalo a diphologolo a tshwanang le a nkgwe kgotsa phokojwe, maina a diaparo tsa Setswana a itsegeng ke makgabe le diaparo tse di tshwanang le matoitsi.

Ga ke akanye gore go na le kamano e e leng teng magareng ga setso diaparo tsa basadi, ka gonne diaparo tsa basadi di tshwana ka nang le esi, le tsa setso gape di tshwana ka nang di ke esi ga gona kamano epe.

Ga ke nagane gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di fashion-e tsa segompieno ka gonne ga ke bone ke di bona jaaka dilo tse pedi tse di farologaneng, diaparo tsa setso di na le se re tlisa setso gape di farologana thata le tsa segompieno, ka jalo ge motho a batla go apara diaparo tsa segompieno a be a batla ngwao ya gagwe.

Dijo tsa segompieno di tlhotlheletsa go le gantsi basadi ba aparang ka mokgwa o ba aparang ka teng, diaparo tsa setso di na le seabe mo go bolokeng ngwao le boswa, ka gonne ke tsone tse di bontshang isago e e tlang gore batho ba apara jang gape le gore motho santse a itshware jang, le go le gantsi diaparo le ditso tse di na le seriti le ga motho a di apere di na le seriti e a itse gape gore gwao ya gage ke e feng.

Fashion-e ya segompieno ga e tseye karolo mo go rotloetseng tekatekano ya basadi le banna, ka gonne banna ba itse gore ke bone go le gantsi e leng ditlhogo tsa lapa, mo mabenkeleng ga diaparo tsa banna di le ka fo letlhakoreng le lengwe le tsa basadi di le ka fo letlhakoreng le lengwe se se ka ya gore batho ba ele tlhoko or e ba e le tsia gore diaparo tsa banna tse di ka fo letlhakoreng gape tsa basadi ke letlhakoreng le le feng gore ba seke ba dira diphoso fa ba le mo dishopong kgotsa mo bankeng.